Ka go tlhoma mekgatlho ya boitekanelo ya selegae.

Ke bona ka bobedi di le botoka ka gonne re lebelela mabaka a a jaaka ditlhokego tsa motho ka bongwe, ditlhopho, tšhono ya go itsalanya, go feteletsa ditlamelo, tshepiso ya botshelo jo bo tshwanetsen, g gape le tlwaelana ya tikologo.

Dilo tse batho ba di lebeletseng mo setsong malebana le go tlhokomela batsofe ke meriana ya setso mme di farologana le boammaaruri ka go ikaegilwe ka bosupi jwa saense.

Setso se re ruta tlotlo, tlhokomelo le go hlompha bagolo, empa phetogo ya maemo a bophelo e fetola tsela ya re lebelela go botsofe madi ka yona. Maikutlo a rona ka botsofadi le tlhokomelo ya bagolo e bopiwa ke tirisano ya mekgwa ya setso maemo a rena a bophelo le ditekanyetso tse re di amogelago.

Mo tikologong ya me ditirelo tse di tlamelwang bagodi di akaretsa tirelo ya tlhokomelo ya botsogo, tirelo ya ya dijo le phepho e e siameng, tshireletso ya loago le ya molao le le boiketlo.

Go na le mafelo a mantsi a a tlhokomelang batho ba bagodi a a bidiwang mafelo a tlhokomelo ya bagodi kgotsa old age homes. Mafelo a, a a fapaana a ka nna a tsamaisiwa ke puso, makgotla a ditumelo kgotsa mekgatlho e e ikemetseng, tse dingwe tsa mafelo ana a duelwa.

Tlhokomelo ya batsofe ke karolo e botlhokwa mo setšhabeng, segolo jang mo maemong a lefatshe le le fetogang ka potlako le maemo a botshelo a a gatelelang. Puso e setse e tsere dikgato go tlhokomela batsofe ka e farologaneng jaaka go oketsa diphenšene ya bagodi le go aga mafelo a mantsi a tlhokomelo ya batsofe.

Phenšene ya puso e ya puso ke sengwe se se rileng se bagodi ba ithekelang ka sone fa ba se na mebereko mme ke tsone tse di ba thusang go tshela ka seriti.

Go dira kopo ya go bona phenšene ya puso ya tlhokomelo ya bagodi, o tshwanetse wa latela dikgato tse di rileng. O tshwanetse wa nna le dingwaga tse di fetang sixty five o se ke wa bo o bona letseno le lengwe la puso.

E thusa ka go fokotsa morwalo wa madi mo lelapeng le go naya batlhokomedi phomolo gape le go oketsa boitshiamo jwa botshelo jwa bagolo.

Motho o simolola go amogela madi a phenšene ya puso fa a fitlhelela dingwaga tse di itseng tse di beilweng ke puso tse di tsejwang jaaka dingwaga tsa go tlogela tiro ka semolao mme mo dinageng tse dingwe di ka nna sixty five kgotsa le go feta ka ntlha ya go tlhophiwa dingwaga tseo, go tlhophiwa ga dingwaga tseo go ikaegile ka mabaka a latelang, mabaka a ikonomi a boipelo jwa botshelo le go rotloetsa batho go nna mo tirong.

Go netefatsa gore batsofe ba fitlhelela dipetlele ka botlalo go botlhokwa gore batsofe ba kgone go fitlhelela ditirelo tsa kalafi ka tsela e e sireletsegileng e bonolo le e e tlotlomatso jang dintlha tse di latelang le e tlotlomatsa jang jaaka dipalangwa tsa .

Mo ke dulang teng go sekgala se seleele gore nka bona tsa pholo le ditirelo tsa bona tsa potlako.

Go botlhokwa thata tota go tlhokafala ka potlako ditleliniki tse di tsamayang di ka .

Tleliniki e fana ka kalafi ya malwetse a a tlwaelegileng le a a sa tlhokeng ditlamelo tse di kgethegileng kgotsa tsa tleliniki di nna le baoki le ka dinako dingwe ngaka e le nngwe kgotsa pedi.

Go agiwa ga ditleliniki tse di le mmalwa mo magaeng kgotsa mo metseng e megolo go ama maphelo a batho ka tsela e e kotsi. Batho ba le bantsi ba itemogela mathata a a amanang le phitlhelelo ya botsogo.

Go se na melemo kwa ditleliniking balwetse ba itemogela mathata a a masisi a amanang le botsogo, ditshenyegelo, maikutlo le botshwaro. Go tlhoka melemo ke kotsi mo maphelong a batho segologolo fa e le melemo ya malwetse a a sa folelang kgotsa a a kotsi.

Batho ba le bantsi ba ka boifa kgotsa ba kgoreletswa ke mabaka a a farologaneng fa ba ya kwa ditleliniking mme fa ba fitlha teng ba itemogela matsapa a a dirang gore ba se ke ba kgona go bona thuso ya botsogo ka botlalo go tshwana le go boifa go atlholwa kgotsa go tlhabisiwa ditlhong kapa ditlhopo mo kalafing le nako e telele ya go letela.

Gore molwetsi a fitlhele kalafi fa a gorogile phakela, go ka nna le dikgoreletsi di le dintsi tse di ka mo thibelang go bona thuso ya kalafi ka nako. Botlhabaphefo jwa baoki le dingaka, go tlhoka dipampiri kgotsa ditokomane melao ya taolo ya diphuthego, mogare kgotsa maemo a tshoganyetso.

Ke gakologelwa bosigo bongwe kwa ke neng ke lwaletse teng ka tshoganyetso, ke ne ke dula mo lekeišeneng le le kgakala le sa botsogo. Fa ntlha ya botlhoko e ne e simologa, re ne ra tshwanela ke go batla koloi ya phuthulogo, mme ka ntlha ya ditlhaelo tsa dipalamo le seemo sa ditsela go ne ga tsaya sebaka se se telele go fitlha kwa tleliniking.

Ke ditirelo tsa thuto ka bophelo le boitshwaro jo.

Mathata a tlhokomelo mo mafelong ao ke go tlhokega ga ditlamelo, palo e e kwa tlase ya basebetsi ba kalafi le go tlhokega ga kitsiso le thuto ya botsogo le madi a a kwa tlase.

Ke ka tsenya diteko tse di oketsang le go oketsa basebetsi ba botsogo ba kgaogantsweng ba botsogo ba ba .

Ke ka tlhalosa ka go dira sengwe se se nang le bokao kgotsa ka mafoko a boikutlo le ka go fetola botshelo jwa me ka go itumedisa yo o go thusitseng le ka go leboga mo phatlalatsong.